Ngokombono wam, ndingathi okokuqala ingozi yingozi, ingenzeka emsebenzini noba yenzeka mhlawumbi ezindleleni kodwa ingozi yingozi, koko nje umehluko kukuba emsebenzini uba yenzeke emsebenzini yingozi efanele ihoywe ngabasebenzi kwaye ingxanyelwe ngabasebenzi okanye ngumphathi. Koko xa mhlawumbi yenzeke ezindleleni kuye kufanele ihoywe ngabantu abaphathe uhoyo olu uhoyo olu lwelizwe jikelele. Ngoko ke ndingathi ukhona umehluko kwezo nto zimbini.

Ndingathi kwabantu abaphila ematyotyombeni into ebalulekileyo kukuba umntu aphume, aqinisekise ukuba uyaphuma eyona nto ibalulekileyo. Ngoba kaloku emkhukwini kulula ukuba umlilo akhawuleze ngoko ke xa kubonwa umlilo nje noba umncinci, umntu ophakathi makazame ngandlela zonke ukuba azame uphuma. Noba uphume ngeefestile, ayazi uba uyaphuma. Athi ecela okanye elinde uncedo abe seyengaphandle, angalindeli uncedo ngaphakathi okanye azame umcima kuba umlilo uyakwazi ukhawuleza.

Into yokuqala kaloku endithi ndiyenze ndizama ukujonga abo basabonakala ingathi bayaphila, ndiva abo engathi imithambo yabo isabethwa engathi igazi liseshushu. Ngokwenza oko ndinceda abo basenendlelani yoba bangaphila. Emveni koko ndibafaka kwinqwelo, sizama ukhawulezisa bona sibancede.

Iingxaki abantu abathi bahlangabezane nazo kule nto abantu bayoyika ukuzichaza mhlawumbi, umntu abe neentloni. Ngoko ke loo nto ime endleleni yoba akwazi uzithatha kakuhle iipilisi zakhe, athi omnye sezithathile angakwazi uzitya xa ehleli nabantu abathile. Abanye ke abafumani nkxaso kwabo bahleli nabo ezindlini, kwabo babathandayo ngoku umntu azive evaleleke ngaphandle. Abanye bayalibala ke ukuzisebenzisa, abanye bangahoyi elo xesha bathe balinikwa.

Ewe, ndiyacinga uba urhulumente uyabonelela ngokwaneleyo kuba kaloku urhulumente ngoku wanika nabantu imisebenzi ukuba bahambe beqhuba iinqwelo benikisa ngezi pilisi, benikisa ngezinto zokuthintela le HIV. Ngoku ndiyacinga uba urhulumente uyazama ngandlela zonke ukulwisa okanye ukunceda abantu abaphila nesifo kuba ndawo yonke kusoloko kukho inqwelo encedisayo, ndawo yonke kukho abantu abasoloko belindele ukujonga ukutsala amagazi batshekishe le, le ntsholongwane. Ngoko ndiyacinga uba urhulumente uzamile nyhani.

Ngokokwam kungabonakala kwisimo somzali. Kukhona abazali ongahlala naye uthobele isiNtu, kodwa andicingi uba sisiNtu into yoba uhlale nomzali wakho yinto nje yoba kuba ekhulisile uzive unyanzelekile uba uhlale naye. Kodwa zikhona izimo apho ungakwaziyo ukuhlala nomzali wakho abe edinga inkxaso angayifumana kwabantu abayifundeleyo. Kuphinde kufumaniseke uba ungumntu osoloko ematasa ngoku awuzuba nalo ixesha lomhoya xa emdala. Ngoko ke ngele kwam kubuye kubonakale kwisimo, kukhona abo baye badinge uhlaliswa emakhayeni nabo ungahlala naye ekhaya okwaziyo usebenza.

Njengogqirha wasezilalini into ebalulekileyo kuba ndiyakwazi uthethanathethana noceba okanye urhulumente ophetheyo kwezi lali kwaye ndiyazana noogqirha noorhulumente abaphetheyo ezidolophini. Loo nto izokwenza kube lula ukuba xa ndithe kwaphela amayeza okanye ndadinga amayeza kube lula ukuba kubekho iinqwelo ezizomane zindithathela amayeza okanye zisoloko zilindele ukuba zikwazi uwathatha amayeza ziwazise kum ndisezilalini. Ngoko into endingaqinisekisa uba ndiyayenza kuba ndiyathethathethana kwaye kukho ubudlelwane phakathi kwam nabantu abasezidolophini nabantu abaphetheyo kwaye nabantu abenza amayeza.

Qiniseka ke tana ngale nto, izimo zohlukile abanye boyika ukuba lo mntu mhlawumbi ngoyena mntu onemali ekhayeni, ngoyena mntu obasekayo ngoku bayayidinga le mali ukuze baphile. Abanye boyika ukuba emakhaya abazukwazi ubuyela, abanye boyika uba bazobekwa amagama, abanye boyika uba bazojajwa. Zininzi izinto ezenza abantu kungabi lula ukuba bazixele okanye bayifihle kodwa into eye ibe phambili kukuba lo mntu ngoyena mntu onemali apha, ngoyena mntu obasekayo nobhatala zonke izinto.

Eyi, ingxaki ke andiqinisekanga ukuba nyhani abantu basebenzisa iziyobisi ukwehlisa uxinzelelo kodwa ke izinto ngoku zinintsi ezithi zenziwe ekuncediseni ekwehliseni uxinzelelo lwengqondo. Saziswe ngezinto ezifana neeyoga, izinto eziye zifane nee-meditations, izinto eziye zifane nokuba nokuthetha. Ezikolweni ngoku saphiwa ii-therapists, apho siye sikwazi uthetha ngeengxaki zethu ukwehlisa olu xinzelelo. Kukho imidlalo eye yaziswe, umntu angadlala ngayo ukuze ahlise olu xinzelelo lwengqondo kwaye umntu akwazi uthetha xa kukhona loo nto imhluphayo ukwehlisa olu xinzelelo. Ngoko ke zezo nto endicinga uba umntu angazizama.

Andiqondi ukuba abakhona amazwi xa usowubona le nto, andiqondi iba khona neempendulo okanye oye uzifune, nemibuzo iyaphela kuba xa sekunje akusekho nto. Into ebalulekileyo endicinga uba umntu angayibuza kukubuza umntanakhe lowo ukuba usekhona na kwaye usaphila, emveni koko ujonge iindlela zokulungisa esi simo okuso kuba xa usowubona kutshile andiqondi ikhona enye into oye uphinde uyicinge okanye ufune uyazi.

Ndiyacinga uba ndingaya. Kaloku into xa ingasancedakali esibhedlele seyingapha kwamandla am. Apho ndifumana khona uncedo okanye ndingafumana khona uncedo ukuba kukwigqirha okanye isangoma ndingaya kuba kaloku kwaphaya kufuneke ndizame, kaloku ndizama uncedwa apha andinobe ndikhetha uba hayi okanye ndineethetha. Ukuba kukho ithemba loba ndizofumana uncedo, ndingaya.

Andiqondi ukuba uMzantsi Afrika unazo izixhobo ezaneleyo. Bekugqibokwenzeka loo nto eMthatha kodwa abantu balapho bekuye kwafanele balinde abantu boncedo abasuka eMonti ukuze bancedwe kulo nogumbe. Kwaye neendawo zokuhlala bezingekho emveni koba aba bantu bekhutshiwe emizini yabo, kwanyanzeleka ukuba ibe ngabantu aba besizwe abancedisanayo. Ngoko andiqondi izihlobo, izixhobo zanele.